Uma ngingena engxoxweni nomngani usezongena emcimbini wokuthomba ngingambuza imibuzo efana nalena, uzizwa kanjani ngalo mcimbi? Engabe ukulungele yini noma kukhona okukhathazayo kuwe? Ngabuza futhi ukuthi, ngabe uyazi kahle ukuthi yini okulindeleke kuwe emcimbini futhi ungathanda ukuxoxa ngakho? Ngaphezu kwalokho ngingamnika usizo ngokumuzwa ukuthi akakhululwa futhi aqonde ukuthi lo mcimbi uyindlela yokubungaza nokudluliseka amasiko, hhayi umthwalo.

Izizukulwane ezincane zingathola ukuzethemba okwengeziwe ngokugqoka izingubo zamasiko ngokuthi zifundiswe ngobuhle nencazelo engemuva kwazo. Uma ziqonda ukuthi izingubo zamasiko azigqokelwa nje kuphela ukuziveza kodwa ziwuphawu lobuqotho, umlando kanye onobuhlakani bomndeni nomphakathi zizozizwa zigugu kakhulu iy'ngubo ngayinye. Kungasiza futhi ukuthi kube nezikhathi lapho izingane nabantu abasha bebonwa begqoke izingubo zamasiko ngendlela ejabulisayo, njengemicimbi yomphakathi noma izifundo ezikoleni ezigxile emasikweni. Lokhu kuqinisa umuzwa wokuthi izingubo zamasiko ziyingxenye yesitayela sabo futhi azithathi hlangothi, ngaphezu kwalokho ukuthola izeluleko noma ukwesekwa kubantu abadala noma abangane abangazithelelela bayathandeka kungakhulisa ukuzethemba. Ukuze bengazizwa behlukile kodwa belingana nabanye, lokhu kuzokwenza izingubo zamasiko zibe yingxenye yesitayela sabo esihle kakhulu.

Ezweni lapho amasiko agcwele ukuqaliswa kwentsha engasagcini lokhu kunqaba nomthelela omkhulu ekushintsheni kwendlela izinsizwa ezibheka ngayo ukushintsha zibe abantu abadala. Ngokungabi khona kwemikhuba yesintu izinsiza zingase zingabi nethuba lokufunda izifundo ezijulile, ey'fana nokuziphatha, ukuzibophezela emphakathini nokuthwala umthwalo yobudoda, ngokuhlonipha amasiko namagugu. Lokhu kungaholela ekudidekeni kwentsha mayelana nendima yabo emphakathini futhi kunganciphisa ukuqonda kwabo ukuthi yini ukushintsha zibe amadoda ngempela. Akugcini nje ngokukhula komzimba kodwa nangokukhula ngokwengqondo nangokomoya. Umphakathi ungathinteka kakhulu ngoba le mikhuba ivamise ukuqinisa ubumbano, ukuxhumana phakathi kwezizukulwane kanye nokugcina amasiko nezindlela zokuqonda ubuntu. Ukushoda kwemikhuba kungaholela ekuthenini kube nezinkinga zokuhlela imndeni, ukuncipha kwemisebenzi yobuholi bendabuko kanye nokulahleka kwemqondo wobumbano nokuhloniphana phakathi kwabantu.

Umphakathi kensizwa ongayisekela kanjani esikweni eligcwele lokuthoka phakathi nomkhosi wakhe. Okokuqala, kuncono ukuthi umphakathi unikeze indawo ephephile nobungane lapho le nsizwa ingakwazi khona ukukhula ngokomoya nangokwengqondo. Lokhu kusho ukuthi abantu abadala kufanele babambe iqhaza elibonakalayo ngokuba abafundisi abaqotho nabakhuthazayo, baqinisekise ukuthi izifundo nezimfundiso zidluliselwa ngobuqotho nangempatho enhle. Umphakathi ungase futhi unikeze ukwesekwa ngokwengqondo nangokomzwelo, kuqinisekiswe ukuthi izinsizwa azizizwa zingedwa, ekakhulukazi uma zibhekene nezinselelo zenkathi yokushintsha zibe amadoda. Ukwamukela nokuhlonipha umkhuba ngokuhlanganyela njengokubamba imicimbi yokugubha nokuxhasa izinsizwa kubalulekile.

Kulawa amasiko okuqalisa iy'nsizwa ukuba amadoda izimiso nezifundiso ezidluliselwe zibalulekile kakhulu, zifundisa ngokuhlonipha, ukuzibophezela nokuba nesibindi. Izinsizwa zifundiswa ukubaluleka komndeni, umphakathi nokugcina amasiko namagugu esizwe futhi zifundiswa ukuthi ukuba amadoda kusho ukuthwala imithwalo ngokuzimisele, ukuvikela nokusekela abanye. Lezi zifundo zineqhaza elikhulu emphakathini wethu ngoba zisiza ekwakheni ubuholi obuqotho, nokuziphatha okuhle. Umphakathi uba nezinhlaka eziqinile lapho amadoda ethembekile futhi esebenza ngenhlonipho, okuholela ekubeni nemiphakathi ephilayo futhi ekhuthazayo.

Ukudla okudlayo nokudla okusheshayo kunomthelela omkhulu ekukhetheni ukudla namuhla, ikakhulukazi phakathi kwabantu abasha namadolobha. Lezi izinhlobo zokudla zivame ukuba lula ukuthola futhi zisheshe ukulungiswa, okuyenza ifaneleke abantu abanesikhathi esincane noma abangenalo ulwazi olunzulu lokupheka. Nokho lokhu kungaholela ekwehlisweni ukudla kwendabuko okunezithako eziningi ey'philile njengoba abantu bekhetha ukudla okusheshayo, nokho okunambitheka okulula. Lokhu kungaba nemphumela emibi empilweni njengokwanda kwezifo ezifana nokukhuluphala noma isifo sikashukela ngaphezu kwalokho, ukudla okusheshayo kuvame ukuba nezindleko eziphezulu okwenza kube nzima kwabanye abantu ukuluthola njalo. Kodwa-ke ngenxa yokushintsha kwezemfundo zesikhathi nezendlela zokuphila ukudla okudlayo nokusheshayo kuqhubeka kuthandwa kakhulu futhi kunomthelela omkhulu ekuthandeni, ekuthandeni nasekuzikhetheni kokudla kwanamuhla.